Go dirisa tshedimosetso ya cellular founu, tsenya pele SIM card mo founung. Go tswa foo, eya kwa di-setting mme o tobetse tshedimosetso ya cellular founu kgotsa tshedimosetso, ya cell founu. Netefatsa gore founu e na le leano la tshedimosetso, e e dirang le motshodi. Fa e setse e kgontshitswe, o kgona go dirisa inthanete, le go buisana kwa ntle ga Wi-Fi. Netefatsa gore SIM card sa gago se mo founung, se o se tshentshiteng mo founung, se na le data, e ka tswa ya internet-e ya MTN or kgotsa Vodacom.